Kubalulekile ukuthi uma ngabe umntwana efunda, adlale izingoma eziphansi, ezingenalo udlame, ezizokwenza ukuthi akwazi ukukhumbula into yonke asuke eyifundile. Zingabi nomsindo ophezulu. Kube izingoma eziphansi, ezizomgqugquzela ukuthi aqhubeke nokufunda.

Umculo wami engiwuthandayo, umculo wokholo. Umculo ogqugquzelayo, umculo ovuselelayo, umculo oletha ithemba, umculo obanga ukuthi ngazo zonke izikhathi sifise ukuphila. Umculo obanga ukuthula emphakathini esiphila kuwona. Umculo we-Joyous, umculo ohlanganisa zonke izizwe ezihlukahlukene. Akekho umuntu engawuthandi umculo wokhokho, ngoba avuselela ubuntu ebantwini.

Ubugebengu sebudlange kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi ku-inthanethi. Abantu abaqolwa kakhulu izimali, abantu abakhubazekile. Izigilamkhuba ziqola bona ukuthi zithathe imali yabo. Kubalulekile ukuthi sibafundise, ukuthi kubalulekile ukuthi bayigade imininingwane yabo, bangayifaki noma ikuphi la kusuke khona kubuzwa imininingwane, ikakhulukazi imininingwane yasemabhenki.

Endaweni yangakithi, umculo kumasikande uhamba phambili. Ngihlela ikhonsathi eluzohlanganisa lonke ulusha, layo yonke iminyaka, ukuthi bazoqhudelana ngomdlalo kamasikandi. Ngimema izintatheli ukuthi zizobona imisebenzi emihle eyenzeka endaweni yangakithi.

Izingoma zikamaskandi zinomyalezo omkhulu kakhulu endaweni yangakithi. Indlela esigqugquzela ngayo olusha, indlela esigqugquzela ngayo amasiko endawo yethu, indlela esiphila ngayo, indlela esifuna umphakathi wethu uphile ngayo kusasa. Iwona mculo obanga ukuthi sihlanganyele ndawonye ezinaweni eziningi. Iwona mculo othandwa ulusha langasekhaya. Ilona hlobo lomculo oluhlanganisa bonke abantu abadala nabancane.

Kuyindlela yesimanje ukusebenzisa i-inthanethi. Ungakwazi ukukhokha imali kwezikweletu osuke unazo. Uyakwazi ukudlulisela imali kumndeni wakho, uwuhambise nge-inthanethi, futhi kuyasiza, konga isikhathi. Akudingi ukuthi uhambe uyoma olayini abade emabhenki. Uvane udlulise imali nge-inthanethi, ifike ngesikhathi kumuntu osuke umnikezela yona leyo mali. Akunazo izindleko ezinkulu. Kuyindlela okumele siyisebenzise ngoba iyasiza njengamanje.

Ziningi izindlela esingazisebenzisa ukuthi sixhumane nabathandiweyo bethu. Singasebenzisa uhlelo lokuxhumana ngokuhambisa imiyalezo noma ukushayela umakhalekhukhwini. Umakhalekhukhwini iyona ndlela engcono yokudlulisa umyalezo. Uyakwazi ukuthi udlulise umyalezo ngokushesha, ngesikhathi esincane. Kanti ukuhambisa umyalezo ngomyalezo, kuthatha isikhathi eside. Kwesinye isikhathi umyalezo ungafiki ngesikhathi. Iyona ndlela eyesimanje esingakwazi ukuyisebenzisa ukuthi sikwazi ukuxhumana nabathandiweyo bethu ngesikhathi, nomyalezo ufike ngesikhathi okumele ufike ngaso.

Ziningi izinto esingazifunda ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi izinto ezizothuthukisa impilo yethu. Maningi amakhono esingasawafunda laphana ezinkundleni zokuxhumana, ukuze sikwazi ukuthi sakhe ikusasa eliqhakazile. Noma bukhona ubugebengu, kodwa okuningi okuhle ukuthi siyakwazi ukuthi singathatha amakhono sikwazi ukuthi sizakhele thina awethu amabhizinisi azokwazi ukuthi esiphilise kusasa.

Kwindawo yangakithi sinabaculi abaningi, ikakhulukazi laba bacula umasikandi. Kuyangijabulisa ukubona abantu abasebasha becula umasikandi, ikakhulukazi bakhuluma ngezinselelo esibhekene nazo, siyintsha endaweni. Futhi bahlanganisa zonke izinhlaka, ukuthi sikhulume ngolimi olufanayo. Akekho umuntu ongawuthokozeli lo mculo wabo. Abadala nabancane, bonke bawuthakasela umculo wabo, ngoba ukhuluma ngemvelo nemvelaphi yesizwe sethu.